Mina xivutiso lexi ni nga ta fika ni xi vutisa loko ni fika a bangi i ku ni vutisa ku ri hikwalaho ka yini bangi ya mina loko ni fanele ni yi tirhisa yi fanele yi ni tikela hi ku va ni kala mali a bangi na hi ku mara a ni tirhisa khadi leri ku hola hi rona.

Mina lexi a ndzi ta n'wi byela xona kokwana i ku ri ndzi ringeta ku n'wi hlamusela a swi twisisa ku ri hikwalaho ka yini ku laveka mali ya ku pfula khadi ni n'wi kombisa ku ri a ho tirha mahala hina hi ku pfunaka hi lava ku hola na hina loko n'hweti yi hela hi yo mhaka hi endla mali hikuva hi pfula makhadi ma lamaya ma n'wina hi swintsongontsongo ende bangi a yi swi koti ku tirha ku tirhela ka ka swa timali ta wena u nga ri na pfurisa tiakhawunti hi mali.

Nkoka wa ku munhu a ti pfulela bangi leyi hi tsakelaka i ku ri loko ku tshuka ku nghene mali ekhadini ra yena a ku na lexi a nga ta ka a nga xi twisisi hi ku u ya laha hi ku vona bangi yeleyo yi ri na ntirhisano.

Lexi a faneleke ku xi endla i fane a ya kusuhani na bangi leyi a yi tirhisaka a khome pasi a ya vutisa ku ri xana bangi ya mina yi le ku tirheni na hikuva a karhi a ya cheka hi a ID ya yena.

Lexi ni nga va tsundzuxaku xona i ku ri a ku na ntirho lowu va nga ta thoriwa ka vona va nga ri na khadi ra le bangi hi kona kun'wana na kun'wana laha a va holeli hi mavoko va holela hi makhadi ya le bangi

Lexi a faneleke ku xi tiva i fanele a va a ri na I_ D na papila ro kombisa ku u tshama kwini.

Lexi ni nga n'wi byelaka xona i ku ri ku pfala akhawunti swi na nkoka hi ku n'hweti yin'wana na yin'wana yi lava mali yo karhi ku yi va yi ri kona yitsongo ya ku khoma khadi hi ku khadi ra rent-a hi mikarhi hinkwayo se loko a nga pfalanga mali liya yi ya yi karhi yi tala.

Ku va akhawunti ya wena yi nga ri na mali yi ri zero zero loko ku ya nghena mali ya koka hi ku ku va u nga ri na mali ya ku yi kota ku ti yi hakela ti-fees ta yona se loko i chela mali yi teka ya fees yi yi veka sayitini hikuva mali yeleyo yi endla khadi ra wena ri tshama ri hlayisekile.

I ku va swi tiva kahle ku ri vona a va tshembekanga swa timali se va ringeta ku va vona va tipfuna hikuva va tekeriwa kunene yi ya ka fixed hi ku vona va ti endlela vona vinyi hi ku loko vo endla vona va nga va va nga endli swona.

Lexi a faneleke ku xi endla i ku ya kusuhani na bangi leyi a nga tshamaku ka yona a ya va tivisa hi ta ku pfala bangi a famba na pasi va ta fika va n'wi pfalela yona loko kolota va ta lava na mali leyi a yi kolotaka loko ku ri i kolota ten rand before va yi pfala va yi lava ten rand liya.

Loko wo ka wu endle stop order a wu nge teki mali hi nkarhi wa wena kambe u ta teka mali hi nkarhi lowu nga ta va u vekile ku nga ri sweswo u ta fanele ku nghena ndzeni ende naswona va ta ku charger.

Mali ya fixed deposit i mali liya ya ku ri wa yi veka u yi vekela kumbe mikarhi ya tiholideyi kumbe hi minkarhi ya ti-christimas a yi yi tekiwi nkarhi wihi na wihi naswona yi na swipimelo loko u kumeka i jampa swipimelo va ta tirhisa ku ku charger ku leha.

Swi ni endla ni nga titwi kahle mara na swi twisisa ku ri ni teke nkarhi akhawunti ya mina ni nga yi cheli mali hi yo mhaka loko ni diroha mali a ku humi yona leyi ni nga hleketa yona.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya mina i ku ni kota ku saver mali xikan'we na ntswalo na wu kuma hi yo mhaka swa ndzi olovela swinene ku va ni tikuma ni karhi ndzi tirhisa akhawunti leyi.

Hi minkarhi yo tala loko no kumeka ni pfale akhawunti ya le bank hi leswiya swa ku ri ni yiveriwa mali loko ni ya ni nga kumi mpfuno lowu ni nga wu hleketa va ni byela switoritori ni hela mbilu ni pfala akhawunti.

Loko u fanele u endla deposit u fanele u va u ri na mali ya maphepha ti-coin a ti pfumeleleki naswona u fanele u hundzisa loko ku ri u deposit a munhu hundzisa mali leyi u n'wi deposit-elaku ku ri a ta yi kuma yi helerile.

Loko swi ri hi ndlela leyiwani loko i ri mufambisi wa bindzu or njhani a wu fanelanga loko u endla xilo i fanele i xi endla hi nkarhi wolowo xi va xi sala ku na ku na ti-charges ta ti-hour ku na ti-charges ta twenty four hours ku na ti-charges ta thirty one days.